Ke ikutlwa ke halefile haholo hobane ke ne ke batla ho ithabisa le mmino wa hae, ke ne ke sanele tsela eo ya ho fumana ntle le internate. Ka hoo, ho haelle hona ho ile ha ntloba, sena se etsa hore ke nahana ho re lokela ho ba le ditshebeletso tse betere bakeng sa mmino wa rona wa setso ho fihlela bohle.

Ke tla qala ka ho hlahloba hore modem kapa router e ntse e le e sebetsa hantle. Haeba ho na le bothata, ke tla qala ka hape reset. Ke tla netefatsa hore difounu le di-computer tse ding ha di ha sebedisa data e ngata. Hape ke tla ikopanya le mofani wa marangrang ho fumana thuso.

Mokgotsi ha o kgetha Wi-Fi hotspot batla ya nang le lebitso le tsebahalang, hobane tsena hangata di sireletsehile. Qoba ho hokanyaha ho hotspot e sa tsejwang kapa e sa tsejwang hobane e e kaba kotsi bakeng sa data ya hao. Sheba hore hotspot ena le password kapa tshebetso ya tshireletso hape le ka ho sebedisa VPN ho sireletsa data ya hao ha o ka hokahanya.

Ke rata mmino wa kwaito hobane o bontsha bophelo ba batho ba rona, o tletse matla le monate. Mmino wa kwaito o na le e makgutshwane. Mantswe a bonolo ebile o kgothatsa batho ho thabela bophelo le ho phela ka tjantjello. Ke ikutlwa ke hokanahane ka setso sa ka ha ke mamela mmino oo.

Ke rata ho sheba dikanale tse kabang hlano tsa sekotlolo, sekotlolo sa satellite. Hobane sena se tlhokomeletsa maikutlo le thuto ke kgetha dikanale tse fapaneng tsa thoto tsa boithabiso tsa dipapadi le tsa setso. Nka di sheba ka ntle le mesebetsi ya ka haholo bosiu kapa ka mafelo a beke ha ke phomola. Sena se nthusa ho iketsetsa nako ya boikgathollo le ho ithuta.

Hona ke thusa bana ka ho batla ditshwantsho inthaneteng haholoholo dibakeng tse kang Google images kapa websaeteng tsa dithuto. Hape ke ba eletsa ho sebedisa dibuka tsa sekolo le di-magazine tse fumanehang library-ing kapa inthaneteng. Ka tsela ena bana ba fumana le tshwantsho tse nepahetseng bakeng sa mesebetsi ya bona ya sekolo.

Hangata ke ba lokolla kamora nako e itseng , ke se ke ikutlwa ke ikokobetse maikutlo kapa ke bone hore ba fetogile. Ke nka nako ho nahana pele, ke ba bolela hape hobane ha hona molemo ho dula o ikutlwa bohloko ka batho ba sa hlompheng. Ha ke bona ekare motho eo itshwaretse ka o itshwaretse kapa ka mo fa monyetla hape ka hlooko.

Ke badile ditaba tse seng tsa nnete makgetlo a mmalwa haholo mehleng ya marangrang mo batho ba ngola ka lebelo ntle le ho netefatsa. Ke kgothaletsa babadi hore ba shebe mohlodi wa pela ha eba etswa websaeteng e etsahalang kapa setjhaba sa boraditaba se tshepahalang. Ba lokela ho bapisa ditaba le mehlodi e meng pele ba dumela. Hape ho molemo ho bala ditaba ka pelo e bulehileng empa e hlahlobang.

Ngwanaka ke a o rata, empa ke tlameha o kgalemela data difateng, ke o rekela letsatsi le letsatsi hore o sebedise ka bakeng sa sekolo. Ho ithuta le dintho tse bohlokwa ha e ka fela ka pele, ke tla emisa ho rekela letsatsi le letsatsi ithute ho e boloka le ho sebedisa ka mo ho hlokahalang.